Chaphazela ngokuba bahleli nje badlala iigeyimu kunoba uba bahoye iimpilo zabo okanye bahoye abantu ababangqongileyo.

Hayi, ayomidlali yokwenyani ngokuba kaloku abasebenzisi mandla basebenzisa iminwe. Ewe, ingqondo bayayisebenzisa kodwa awusoze ube ukwazi uthi usebenzisa umzimba wakho.

Umdlalo wevidiyo kunyanzelekile ungawudlali oko ngokuba ungangalali ubusuku bonke. Xa ungalali ke ingqondo ayisebenzi kakuhle iyadinwa.

Ayiyonyani ngokuba wonke umntu uyakwazi uba nento athanda ukuyenza wanayo imali akabi nayo. Not yonke into idinga imali but idinga ingqondo yakho nento oyithandayo.

Mna ndithanda ukucula, ndithanda nokupheka. Ndithanda nomamela umculo ixesha elide okanye ndifunde incwadi.

Andinawo umdla wokuyifunda ngokuba akho nto ndiyaziyo ngayo kwaye andibawela nowuyazi.

Ewe, ukhona umsebenzi owonwabisa abantu. Yibhola, nomamela umculo, nofunda iincwadi.

Ukuhlala umntu efunda incwadi okanye umntu abaleke okanye adlale i-sport kwenzela ingqondo izocinga kakuhle.

Siyazikhupha siye etawuni siyothenga izinto ezimnandi nezityiwayo.

Sihlala sibukele imuvi okanye sihlale sipheke kwenzela lizohamba ixesha sibukele umabonakude.

Sihlala sipheke sibukele umabonakude simamele nomculo. Sihlale sincokole sisonke.

Siye sihlale, sipheke, sitye kamnandi, simamele umculo kwaye sicule.

Ichaza ukuba abantwana banezinto abazithandayo ngokwahlukeneyo kodwa kunyanzelekile benze umsebenzi wesikolo ngexesha elilungileyo.

Zikhona. Ziivenkile ezithengisa ukutya neendawo zodlala zabantwana nabantu abadala.

Azikho izinto endizenzayo ngaphandle kokufunda iincwadi zezinto zayenzekayo kudala nendazalwa zenzekile kuze ilizwe libe linje namhlanje.

Ngokuba kuvalwa izikolo inyanga yonke kwaye kufika abanye abantwana befemeli, kwaye bathengelwa iimpahla ezintsha, kwaye batya kamnandi.

Ndiye ndifunde iincwadi zam ndenzele uba ndiza kuyazi yonke into ebendithe ndiyifundile esikolweni ukwenzela xa kubhalwa iimviwo ndikwazi ukupasa.

Andivumelani nayo le into ngokuba kaloku abasebenzisi mandla basebenzisa ingqondo nezandla. Ukudinwa abakhe babe nabo le nto belala ebusuku okanye ekuseni.

Mna ndingadlala ibhola ngokuba angathi ngeyona ilula ukuyidlala kwaye ngeyona ungakwazi ukuyidlala ngokuba kaloku ibhola yinto esiyibona mhla nezolo kumabonakude bethu.

Imisebenzi yokuzonwabisa ayoyezi zityebi. Ixesha elininzi ayifuni mali qha ifuna into oyithandayo. Uba uyathanda ukufunda yiyo indlela onozonwabisa ngayo, ukuba uyathanda ukucula isekwayiyo indlela onozonwabisa ngayo, uba uyathanda upheka nayo yindlela yozonwabisa ngayo.

Mna ndingathi kukubhaka ngokuba abanye abantu bayathanda ubhaka. Ngoku ukubhaka kufuna iindidi ngeendidi zezinto ukwenzela uzokwenza ikeyiki yakho ibe yile nto ufuna iba yiyo.

Amadoda angabaleka ukwenzela uba bayenze ingqondo yabo zivuleke kwaye bangafunda ukuze iingqondo zabo zibe nento entsha eziyifundayo.

Amakhwenkwe ona angafunda iincwadi nawo ukwenzela azotyebisa iingqondo zawo okanye angadlala ibhola kwenzela uba bazoba namandla apha ekudlaleni nomzimba nawo ube ube semgangathweni.